Ukuphepha kwami ngingaqhubeka phambili kahle kakhulu ngokuzivikela. Ngingafaka ama-gloves ezandleni zami, ngiphinde ngisebenzise imaskhi ukuvala ukuthi ngenzele ukuvikeleka kwi-PPE.

I-PPE ngingayigqoka impela ngenzela ukuzivikela uma ngiphethe izibulala zinambuzane. Okunye engingazivikela ngakho, ngingafaka ama-gloves ezandleni, ngifake nemaskhi.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuyabathinta abantu ngendlela engekho right. Uma kuzoshintsha isimo sezulu kubande noma kunethe iy'mvula, kuba ney'khukhula abantu bemukelwe yizindlu ku-afektheke ney'tshalo. Kanti futhi noma kushisa, singabantu asifani, imizimba yethu abanye isikhumba sabo asizwelani asihambelani nelanga. Kanti ney'nambuzane ziba ningi uma kushisa njengey'ntuthwane, ney'mpukane.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuyaba-afektha abantu. Sometimes uma kuzoshintsha kube ney'khukhula kwesinye isikhathi, noma uma kushisa-ke imizimba yabantu ayifani. Abanye baya-afektheka uma kuzoshisa kakhulu, kuba ney'nambuzane, iy'ntuthwane ney'mpukane.

Iy'mbongolo ziyahlukunyezwa abantu bay'hlukumeza kakhulu iy'mbongolo. Bay'phathisa umthwalo ongaphezu kwamandla ayo osinda kakhulu. Ngokubona kwami ku-wrong lokho akumele izilwane ziphathe ngale ndlela.

Iy'nambuzane ziyinkinga enkulu, kodwa futhi ziyaqedeka. Kungaba yishwa uma ngabe ngingathi ngitshalile engadini bese iy'tshalo zami ngizifica zibe ney'nambuzane, kodwa-ke ngeke ngithuke kakhulu ngoba ngingakhona ukuthenga iy'thako ey'thile ey'thengwayo noma imithi ukubulala iy'nambuzane ey'tshalweni zami.

Angicabangi ukuthi khona la okonakele khona, akonakele ndawo. UMnumzane Mkhize, kuyisifiso sakhe kushuthi ukuthi abe nemfuyo eningi. Yingakho nje ezalanisa, kodwa-ke njengoba-ke kushiwo ukuthi vele-ke esikhathi esiningi, amankonyane amanye ayaphila amanye agcine engaphilanga, kodwa akusilo iphutha lika Mnumzane Mkhize lelo. Vele uma ngabe wenza into kusuke ulindele okuhle nokubi.

Hhayi, azikho izici engingaba nazo uma ngingaba ohlelweni lokusebenzisa lokulima, azikho.

Umama, uZodwa muhle kakhulu umsebenzi wakhe, kuhle lokhu akwenzayo ukuthi abuyisele emphakathini kwabaswele. sengathi angaqhubeka njalo, bejabule abantu.

Akuyona nencane inkinga lokho kimi, ngingakwenza, ngoba phela kuzobe kuyipulazi lami. Kumele linakekelwe yimina akekho omunye ozolinakekela ngaphandle kwami. So, nje ngingakwenza, ngingavuka nami ekuseni ngo-five nginakekele ipulazi lami.

Ngingaqinisekisa ukuthi ukudla akumosheki ngokuthi ngizame ukuthi ngikhiphe ngiphe abaswele uma kungaka ekspayi. Uma sengibona ukuthi hlampe sekuzo-ekspaya koda ayikafiki i-date ngizame ukuthi ngisheshe ngikukhiphe, kudliwe kungaka ekspayi, ngiphe abaswele.

Ngingasheshe ngikukhiphe kungaka ekspayi. Uma sengibona kuthi iy'nsuku seziyasondela zokuthi i-ekspaye, mhlampe ngikukhiphe a month prior for ukuthi sezizo-ekspaya ngiphe abaswele, ukuze bezokudla kungaka ekspayi.

Ngingazama ukuthi ngithole amanzi. Umhlabathi uma ngabe womile iy'tshalo ay'khuli kahle, kepha umhlabathi uma u-right, umanzi iy'tshalo ziyakhula. So, ama-resources engingawadinga, ampompi namapayipi okuchelela ingadi.

Kungiphathe kabi kakhulu ukubona iy'mbuzi zamakhelwana zingena engadini yami, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kumoshakale iy'tshalo zami, zizodla iy'tshalo zami iy'mbuzi. So, umakhelwane kumele enze ngayo yonke indlela ukuthi iy'mbuzi zakhe uyay'valela zingaphumi ziwelele ngakwami.

Ukuvuna ngesandla akuyona inkinga, kepha-ke kuyadiphenda ukuthi insimu noma ingadi isuke inkulu kangakanani. Ngakho ukuvuka ngesandla kuyothatha isikhathi, kanti uma ngabe kusetshenziswa ezinye zezinto, imishini yokuvuna kuyaye kusheshe.

Eyi, cha angiboni kanjalo. Umama uThandi angazihlanganisi izinkukhu zakhe. Iy'nkukhu ngokwazana kwazo, ngoko hlobo lazo, angahlanganisi iy'nkukhu ezingafani.

Abalimi bengasebenzisana nosomabhizinisi bendawo, ngokuthi ukudla uma ngabe sekuvuthiwe ey'ngadini zabo abalimu, bekwazi ukudayisela osomabhizinisi. Ngalokho-ke ukudla ngeke kumosheke.

Le ndlela ingasiza ekuxazeleleni ukushoda kokudla, ngoba ukudla kuya ngey'khathi zomhlaba ukuthi ubusika noma ihlobo. So, uma ngabe uzosebenzisa le ndlela yokulima, akudingeki ukuthi usebenzise isikhathi esithile, ukudla ukutshala noma inini.

Isimo sokuqala somhlabathi kwakuyisomiso. Isomiso yisona esiba yinkinga kakhulu nje uma ngabe ufuna ukutshala, kumele ubheke umhlabathi ukuthi wome kangakanani. So, inkinga-ke isimo sokuqala kwaba yisomiso. Wazama-ke ukuthi asilungise isimo ngokuthi athole amanzi, asondeze amanzi emhlabathini wakhe.

Isimo sokuqala somhlabathi wakhe kube isomiso, umhlabathi ubuwomile kakhulu, ubudinga amanzi ukuthi uchelelwe.

Isimo esingasihle neze-ke ukuhlaselwa yinambuzane ezitshalweni ngoba uma utshala usuke ulindele okuhle. So, akungiphathi kahle kakhulu ukuthi uma ngithi ngiyafika ensimini ngifice iy'nambuzane. Kulula-ke ukuy'bona ezahlukahlukene ngoba ziya ngey'tshalo. Ezihlala kwiklabishi ngeke zifane ney'hlala emazambaneni. So, ngikwazile ukuy'bona ukuthi zihlukene kanjani.

Kumele uhlangane ube munye, ube yimbumba, uphume ne-solution eyodwa, ukuthi ikuphi okumele kwenziwe ukuze kulunge. Iy'mpilo zethu zizohamba kahle sibuyelwe umhlaba, ngoba sonke siyawudinga umhlaba.

Noma nginganalo ulwazi oluningi nge-IPM, kodwa ngiyacabanga ukuthi iy'ndlela eziningi zokulawulwa kwezinambuzane ukuthi zibulawe. Uma mhlampe zizotholakala hlampe engadini ey'tshalweni, uthenge umuthi othile wokuzibulala izinambuzane.

Cha, kulo mbuzo lona wanamhlanje ulwazi anginalo kahle hle, ukuthi izici ezifana nokusimama ukusebenza ney'dingo zabathengi, intuthuko, nobuchwepheshe bephepha, kuthuthisa kanjani ukusebenza kokupakisha, ngoba anginalwazi ukuthi ngabe kupakishwani.

Ngicabanga ukuthi umphakathi ungalekelela abalimi ngamanzi, ukuthi iy'tshalo zabalimi zikhule zibe zinhle zibe-fresh. Ebese futhi umphakathi kuba iwona okwaziyo ukuthi uyothenga kubalimi ukuze abalimi bekwazi ukuthi bethole imali yokuthenga imbewu beqhubeke betshale.

I-PPE isetshenziselwa ey'ndaweni ezahlukene zokulawulwa kwezinambuzane. Inomthelela omuhle kakhulu kakhulu, ikakhulukazi kubantu abatshalayo, abalimu. So, ngiyacabanga ukuthi abantu kumele bey'thobele i-PPE.

Kimina kusanzima ukuthi ngikwazi ukukuqonda kabanzi nge-PPE, koda engikutholile okudlulile ukuthi yona iwusizo olukhulu ekulawulweni kwezinambuzane noma ngingenalo olunye ulwazi kabanzi ngayo olunzulu.